Ntsheketo lowu ni nga tshama ndzi garingeriwa hi wona hi kokwana wa mina i N'wanghala loko N'wampfundla xi phuntisa N'wanghala xi dya swakudya hinkwaswo loko N'wanghala a ha ri busy a ha ri N'wanghala xona xi le n'wampfundla xona xi le ku titlonyeni hi nyama leyi.

Ntlangu lowu ni nga n'wi hlohlotelaku ku a landzelela wona i wo tsutsuma laha ku tsutsumiwaku mpfhuka wo lehanyana munhu u va a hetelela a va a badlhile nkarhi wo leha laha swi nga ta endla ku a va a kha a tswa miri.

A ndzi wu landzeleli hikuva a ndzi twisisa leswaku ku endleka no vona vanhu va kha va ba bolo va tsutsumatsutsuma va kha va.

Byela leswaku a nghenelela mitlangu hikuva nakona hi yona ndlela ya kahle ya ku aka .

Ndza pfumela hikuva vantshwa vo tala loko va twa mhaka ya mitlangu loko va fika kaya na madyambu va va va karhele a va ya ku phungeleni nkarhi wun'wani loko va hleketa ku va fanele va ya ku tlangeni xa hlamba va hlaya va tsala ti-homework-i and then va ya ku tlangeni.

Hockey yi dumile swinene ematikweni ma le handle ka a swi talangi yi tlangiwa hikwalaho ka ku a swikolo swo tala swi dyondzisaku a ku na laha vana va sungulaku.

Swi nga va pfuna ngopfu hikuva loko mi ri ka swilo swo karhi wun'wanyani mi kuma ku mi endla swilo leswi swi hlekisa eka vanhu va ku vulavula swi va ku swi sungule kwalaho ni sungula ku vulavula mi toloveleka.

Swi na mbuyelo ya ku ri swi endla leswaku vanhu va vona hi hi xintalo le henhla hikuva mphikizano swinene eka mitlangu.

Ntlangu lowu ndzi wu tsakelaku ngopfu i bolo ya milenge hikuva vo tala nakona yi olovile ku leswaku munhu a nga yi twisa wu yo tala ngopfu.

Vantshwa lava nga va nga katsekaka eka vugevenga va nga ha riku swikolweni lava nga swikolweni na lava nga heta swikolo vafana nkarhi ndzi nga va na swilo swa mitlangu swi swi vandla ku va hambana kule na vugevenga na va dyondza swilo swo tala loko va kha va famba.

swi endla leswaku vanhu va kota ku thoriwa va kota ku tirha tifoni na hi ti-laptop-o kumbe tikhompyuta nakona loko la South Africa swi tumbuluxa.

A wu ta va mitlangu ya ya rugby na mitlangu ya bolo ya milenge laha vana a va ta hatla va kota ku khoma swilo leswi swi lavekaka ka bolo hikuva swi .

Ntlangu wa bolo ya milenge i ku ndza wu twisisa swinene ene swi endla leswaku wu ndzi olovela wu tlhela.

Yi endla leswaku vanhu va tshama va ri ka xiyimo nakona va avoid mavabyi yo tala hikuva vanhu va dya swilo swo hambanahambana vanhu va tsutsumatsutsuma va heta va ya ku hlambeni swi endla leswaku miri wa vona wu nyuku wu va u humesile thyaka leri va ku ri.

I ku va va kuma vutivi bya bolo u kuma na ku tshama miri wa vona wu ri na wu ri ka rihanyo.

Byela leswaku ku tlanga ku tlanga mitlangu swi na rihanyo eka miehleketo ya vanhu hikuva loko u va u karhi u tikeriwa u huma u ngo u vuya u ta tshama u hleketa hi swona wa kota ku kuma tindlela hlamuselaka leswaku swa olovisa na miehleketo ku munhu a kota ku hleketa ka tinkingha leti .

U fanele a tiva ku loko a ba u sula i sula njhani nakona u fane a tiva ku tincuva ta yena ti ya ka side ka tlhelo rihi loko a kha.

Bolo ya milenge ku khida ku va muravarava.

Ku na ndhawu leyi vitaniwaku Paradise resort hi ku khida na ndhawu leyi vitaniwaku Sport ground laha vanhu va hungasaka hi ku tlanga bolo va tlanga na.

I bolo ya ntlangu wa milenge bolo ya ntlangu wa milenge na yi twi ngasa ndzi va ndzi kha ndzi ti tlangela yona and.

Loko munhu loko munhu a ri karhi a endla swa vutiolori ta ngopfu leswi nga ta onha mihleketo ya yena a gina a sola eka siku rin'wana kambe loko a tshamile ti ni swi ta n'wi onhela kambe loko a ri ku tlangeni eka mitlangu ka swilo leswi a hleketa hi swona a hlekelela .

Ndzi nga va hlohlotela leswaku a va zami ku nyikela mali eka kumbe va va swi swipondzara eka mitlangu yo karhi vumundzuku bya vana va vona byi le mavokweni ya vona nakona a ku na lexi nga ta endleka kumbe a ku na lexi nga ta famba loko vona va nga bya vana va ndhawu.

Mali hinkwayo yi fanele ku tirhisiwa hi vukheta fanelaku ku va na murhangeri loyi a fambisaku swa timali na loko mali ku va yena a nga ta va na vutihlamuleri ka ku mali hinkwayo yiye kwihi xipotso lexi nga ta rhangisiwa emahlweni ku fanele ku va rugby landzela ntlangu wa bolo ya milenge ku landzela.

Leswi swi nga endla ku vantshwa va tshama va ri na rihanyo hikuva va ta tshama va ri ku tiololeni hi masiku hinkwawo na ku ya hi ndlela ya xiyimo xa le henhla.

Mutlangi wa bolo ya milenge loyi ndzi n'wi ndzi n'wi navelaku i ndzi n'wi i Lionel Messi wa ku huma a Argentina loyi ku nga hava mutlangi na wun'we a nga tshamaka a yi tlanga bolo ya yena ya swilo na na na exikarhi ka vatlangi vambirhi na laha a faneleke ku a yisa bolo ku hava namuntlha swi vonile swo fana na sweswo swo tivana na yena ku u swi vonisa kuyini hikokwalaho ndzi tsakelaku ndzi n'wi.

Swi nga vuyisa ntwanano endhawini kumbe eka rixaka ro karhi hikuva vanhu va ta va va khomanile xin'we kambe ntiyiso wa mhaka i ku ri ku na vanhu rhandzaka ku kokela etlhelo swona swi nga endleka kambe valavo kokela tlhelo va ta tshama.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku u swi kotise ku yini ku fikelela la a nga kona nakona u swi kota u swi kota njhani tirhana na ntshikelelo wa vaseketeri va yena hikuva vaseketeri nkarhi wun'wanyana va u swi kota njhani ku tirhana na va yena va n'wi nyikaka wona hi minkarhi hinkwayo nakona u swi kota njhani leswi a swi a swi kotisaku xiswona a nga ri na .

I swimbalo leswi swi va ka swi ku hlayisile leswi a ku ri karhi ku tlangiwa kumbe ntlangu wo karhi na kona.

Ndzi nga tshama ndzi ri karhi ndzi tlanga siku na siku leswaku vutivi bya mi byi ya ehenhla nakona ni va na vuswikoti ndzi tlanga na lavan'wanyana.

Swi hlohlotela leswaku na hina hi kota ku tlanga hi nga eka matiko ya le handle hi va na vuswikoti byo karhi hi nga tali kumbe hi tlanga mitlangu ya ku hambanahambana.

Ri nga ndlandlamuxa vun'we hikuva va ka mitlangu ya vona va va xilo xin'we va tlanga hi ku tiyimisela na .

Va navetisa mitlangu leyi eka thelevhixini laha swi endlaka leswaku vanhu va va na ku navela ku tlanga ta ku kuma titalenta ta vona ti humela erivaleni va kota ku tlanga mitlangu.

U va nghenisa erivaleni ra mitlangu ya bolo kumbe ya milenge u vona tlangelo ra vona hikuva hambanahambana a ku na munhu loyi a tlangaka ku tlula le a ku na munhu xi a nga swi kotiki hi ndlela ya xiyimo xa le henhla kambe loko u tiyisa u ta swi vona ku hi vahi va nga na vuswikoti lebyinene loko swi ta kumbe bolo ya mavoko.

Yi tiyisa marhambu hikuva vanhu va tshama va karhi va tsutsumatsutsuma va tlulatlula leswi swi endla leswaku marhambu ya vona ya tolovela ya kota ku tiya.

Mitlangu yi pfuna ku endla hikuva loko va karhi va tlanga ku va na leswi va va hlanganaka na swona swa misavu na ku va va karhi va aka vuxaka laha va nga ta hamba va vulavula.

Swi khutaza vanhu leswaku va famba na nkarhi va endla swilo hi timfanelo va languta leswaku swi endlisiwa ku yini njhani na ndlela yo biha yo swi endla na ndlela ya kahle.

Mhaka ya mitlangu yi hunguta mhaka ya madzolonga hikuva vanhu swa ngopfu laha va hleketaka masiku hinkwawo nakona loko munhu a kaya a kha a suka eka swa vutiolori u va a karhele nkarhi mitirho ya le kaya leyi a va ku a nyikiwile exikolweni laha a endla mitirho kaya a dya kutani a .

Yi pfuna hikuva loko vanhu va hlanganile endhawu yin'we va ri karhi va endla vuxaka byo karhi kambe na lava va va ka va ri karhi va vona a swi na mhaka leswaku i wa i wa i wa ririmi rihi kumbe rixaka rihi va kota ku vulavula laha van'wani va hetelelaka va cincana na tinqingho leswaku va ta .

Swi nga ndzi pfuna eka ku tiyisa masocha ya miri wa swi tlhela swi ndzi pfuna leswaku ndzi hambana na swo tala na ku tshama ku kambe vuvabyi byi lebyi ni nga na byona byi na mbuyelo wa njhani kaya kumbe ku tshama ndzi karhi ndzi hleketa ngopfu ndzi tlhela ndzi tichuha ya mina loko ndzi ri ebolweni.

Nkoka wa ti-campaign to dyondzisa mitlangu vanhu leswaku va tlanga bolo i ku va vanhu va ta nkoka na mbuyelo wa ku tikuma va ri eka swa mitlangu swo karhi na leswi va nga ta hambana naswona loko va ri karhi va tlanga mitlangu yo karhi hi ku kaya va va hleketela swilo swo tala kambe van'wana loko se va borhekile swilo leswi swona i swilo swo huma endleleni.

A ri karhi a tiolola a tlhela a va na madyelo lamanene swi pfuna leswi wu tshama wu ri kule na swa mavabyivabyi nakona a wu khomiwi hi ku laha swi endlaka leswaku munhu a tshama a ri a tlhela a kota ku tiendlela swihi na swihi a nga ri .

Yi ri kahle hikuva a ku ri mali leyi a yi a ku ri mali yintsongo yo ringana ndzhana va karhi va mi dyondzisa leswaku mi tiolorisa ku yini.

Yi yi na mpfuno wu kulukumba swinene hikuva loko munhu a humile u vuya a ri na miehleketo leyi se yi nga olova miehleketo yi nga ha ri ku na swiphiqo laha kun'wanyana a ta a endla swa njhani.

Yi dumile swinene hikuva ku na mitlangu yimbirhi laha timovha ti phikizana ti va ku ti ri karhi ti tsutsuma ku tlhela ku va na mitlangu ya mimovha laha tisekele kumbe ku hi Xinghezi.

Yi aka hi ku endzelaka laha va va ka va ri karhi va tlanga mitlangu leyi leswi swi endla va tikuma va ri karhi va tlanga bolo leyi tsakisaka hikuva vahlaleri va va va kha va endla leswo tsakisa hi tinsimu leti va ti yimbelelaka.

Endla leswaku vanhu va dyondza hi maendlelo ya ma leswaku ma tirha xinjhani kumbe njhani leswi swi endla leswaku vanhu va va na dyandzonyana nkarhi lowu taka va nga hlamali.